E meng ya mefuta ya di-social media ke tsela e leng hore re fetisa melaetsa ka yona ka pele pele. Jwalo ka WhatsApp. Le hona jwale mehleng ya hona jwale e se e sebediswa le ke batho ba hlomphehang. Jwalo ka matitjhere le di-lecture e le yona tsela ya hore di kgone ho bua le baithuti ka pelenyana. Social media e lokela ho sebediswa hantle hobane e le ka nnete ha e sa sebediswe hantle. Ke rona be leng hore re tla kula teng hobane imela mahlo haholo. Jwang o se o e sebedisitse nako e telele. Ke yona mabaka a etsang hore batjha ba iphumane ba.

Leshala la router ya ka le shwele hobane ha ke a ba ka kgona ho le charger nakong eo ke tsamayang lapeng. Empa ke ile ka kgona ho le charger ha ke fihla moo re neng re ya teng Durban. Eya, ho sebedisa router e nang le leshala ho ntse ho le hantle hobane o kgona ho e charger mme o sebedise ha mmamorao ha fela e tletse.

Bo raditaba ha ba ithute ho ngola ka ntho e nngwe le e nngwe e etsahalang maphelong a batho bao ba tummeng. Hore ke tse ntle hore ke tse mpe. Ba seke ba ngola ka tse mpe fela e le hona hore ba fumane ba kgone ho rekisa .

Ke rata di-movie tse nang leng diketso tse ngata tseo e leng hore basadi ke bona baetapele di-movie-ng tseo. Hobane di bontsha hore mehla e fetohile, basadi le bona ba se ba kgona ho itwanela. Ba se ba kgona ho ikemela ka ona maoto a mabedi. Nako tsane tsa hore motho wa mme o ne a kgumama ebile a baleha a tshepela ho ntate ha ho le hobe di fetohile. Ke ka hoo ke di ratang. Di kgothatsa basadi, mme ebile di kenya basadi sebete.

Disebediswa tse ka lapeng tse leng hore .

Nka mo kgothaletsa hore a hopole hore ke mang. A hopole hore o na le bophelo ntle le internet. A bue le ka hore tlhekefetso ena e mo ama ka tsela e jwang. A seke a ikwalla ka hare. Ka boela ka mo kgothaletsa hore a nke kgefutso ho internet nako e telele. A nke nako e telele a sa kene internet-eng. Mme le melaetsa ya ba hlekefetse bao, a seke a e araba, a e shebe feela.

Se etsang hore Wi-Fi e ikarole ka boyona ha o hokahane. Ke ha e le hore disebediswa tse ngata di hokane. Disebediswa tse fetang tekano di sebedisa Wi-Fi eo. Mme hape le hore e kgaole marangrang. Ho tlatswa ka hore Wi-Fi ka boyona e sebakeng sefeng, le hore disebediswa tse hokahaneng moo ke tse kae, le hore na network yona e jwang.

Madume, le nna ke re ke hlahise maikutlo aka bakeng sa taba ena, jwalo ka momamedi. Taba ena ya hore ho so ho tletse mmino le ditaba tsa mose mawatle haholo sebakeng sena sa rona ha e nthabise ho hang. Ho etsahetseng ka hore rona re tswa kae? Ho etsahetseng ka ditaba tsa rona le mmino wa rona? Ha re seke ra lahlehang, ha re ikhopole hore re bo mang. Mme le rona tsa rona ditaba, di tsejwe ke rona. Wa rona mmino o bapalwa ke rona. Ha re tlohelleng ho kgahlwa ke nona e feta. Re mamela mmino ya batho ba bang le ditaba tsa batho ba bang.